Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukonga imali ngaphambi kokuya phesheya, ukuze uzokuhlala ungakhathazeki ngokuthi imali izokuphela phakathi nekhambo. Futhi kufuneka nemali ozoyisebenzisa efana nemali yokudla, imali yendawo lapho uzokuhlala khona ehotela kanye nezinye izinto ozozidinga.

Ngicabanga bona into edla imali khulu, yindawo lapho uzokuhlala khona, ngombana kufanele ubhadele woke amalanga ozowahlala.

Ngingamyelelisa ngokumtjela bona kufanele ahlele, bona uzokusebenzisa malini kusese nesikhathi. Kokokuthoma kufanele aqale amanani weendawo azokuhlala kizo, kuze azokukhetha indawo engabizi khulu. Kwesibili kufanele adle kezinye iindawo ezingabizi khulu, kunokuhlala adle eendaweni ezibizako. Kwesithathu angasebenzisa iinthuthi zomphakathi, ezifana namateksi ngoba lokho konga imali khulu.

Njengoba izinto zikhuphuka njalo, mina ngizama ukulandela isabelomali esiqinile. Kokuthoma ngihlela imali yami ngokubeka eceleni imali yokudla, yokuhlala kanye neyokukhamba. Lokhu kusiza ukuthi ngingasebenzisi imali engaphezu kwaleyo engiyihlelile lokha nanginekhambo.

Uma amandla eranda ekhuphuka noma ehla, uma nakalinganiswa nemali yamanye amazwe. Lokho kungaphazamisa khulu ofuna ukuya ngaphetjheya. Imali yeSewula Afrika, nayibuthaka kutjho ukuthi uzokudinga imali enengi, ukuze uthole imali yangaphandle, begodu izindleko zokudla, zokuhlala nezokuthenga zizokukhuphuka, kodwana uma iranda liQinile uzokwazi ukuthenga okunengi ngentengo ephasi.

Nange imali yeSewula Afrikha, isuke yehla uma uyigucula, ye-Amerika kutjho ukuthi amandla eranda abuthaka uma uwafanisa ne-dollar. Lokho kutjho ukuthi imali onayo ekhaya ibonakala iyincani khulu, nasele ufike phesheya ngoba udinga amaranda amanengi, ukuze uthole i-dollar elilodwa.

Ngingamyelelisa ngokumtjela bona ahlele izinto zakhe kusese nesikhathi begodu nasele sekafika le angasebenzisi imali enengi.

Nange umuntu ahlela ikhambo kuncono ahlukanise amanani wamathikithi, weemphaphamtjhini, wamabhesi noma ezinye iinthuthi ezisendaweni ezahlukahlukene ze-internet. Ukuhlela kusese nesikhathi kusiza ukuthola izaphulelo ngezintengo namkha eziphasi.

Abafundi nange baya phetjheya kufanele bazi ukuthi, imali yeSewula Afrika, ayilingani nemali yamanye amazwe. Lokho kutjho ukuthi, nabayitjhugulula amaranda wabo angabonakala amancani. Ngakho kubalulekile ukuthi bathome bafunde ngezinga lokutjhugulula kwemali ngaphambi kokukhamba. Lokhu kuzobasiza ukuthi bangadideki begodu nabafika basebenzise imali yabo kuhle.

Kubalulekile ukuhlela imali kusese nesikhathi nange unekhambo elide, ngombana kusiza ukuthi ungasebenzisi imali engaphezu kwaleyo onayo. Ukuhlela kusiza ukuthi ubeke imali yokudla, yokuhlala, yokukhamba kanye nezinye izinto ongazidinga.

Abantu abakhamba phesheya bavame ukuqalana neentjhijilo ezihlukahlukene. Isitjhijilo sokuthoma ukuthi abantu bayadideka noma bayalahlekelwa yimali nakufanele bayitjhugulule kube yimali yelizwe lelo. Enye ikinga ukungazi ukuthi, bayisebenzise njani ikhadi labo kamanye amazwe. Enye ikinga kukuthi kubakhona ubungozi bokusebenzisa imali ngokwecile, ngombana abakajwayeli intengo yezinto, yezweni lelo elitjha.

Iimali zamazwe ahlukene azilingani, ngombana izinto ezifana namandla wokuthenga, izinga lokukhula komnotho kanye nokuthembeka kwarhulumende zithinta inani lemali. Ingakho iranda leSewula Afrikha, lingalingani neponde yase-Britain, umnotho wase-Britain uqinile kakhulu kuneweSewula Afrika. Lokhu kubangela umehluko ekutjhugululeni imali phakathi kwamazwe.